Izinselelo abalimi ababhekana nazo abasafufusa emasimini abo kuba iyinselelo zemali yokuthenga izimbewu, imali yokuthenga izinsizakusebenza njengamageja, amafosholo nokunye, bese kuba iyinselelo yeyimali zembewu. Imbewu abakwazi ukuyithola imali uma ngabe bengenayo, bese kuba futhi iyinselelo yeyimali yokuthenga izibulala magciwane, amagciwane ahlasela ensimini neyinambuzane, kanjalo njalo.

Impela ngiyavumelana nesihloko esithi ukuguquka kwesimo sezulu kuba nomthelela omubi ey'tshalweni. Abantu abay'philisa ngezitshalo, izitshalo zabo zigcina zonakala ngenxa yezimvula ezinkulu, nomoya uyayiwisa-ke iy'tshalo ezinye-ke yibole.

Cha, mina isipho sekengasithola kusisi wami owayesenzela kanye nogogo sehole kwakuyi sikibha. Isikibha esiyi-jersey esihle, imibala yakhona yayihlanganiswe kahle ngale ndlela, baze benza inkanyezi la ngaphambili ngasephaketheni, iphakethe lenziwe la misa okwenkanyezi. Sisihle imibala yakhona ngiyayikhumbula, ihlotshiwe kuwuphinki kuwu-yellow, kuwu-blue, ,, i-mix-we nje kwimibala eminingi. Ngendlela sasimunandi ngakhona ngisho emzimbeni, cha, sasihle esami.

Izindlela ezinobulungiswa zokwabelana ngemithombo yamanzi emphakathini ukuthi lapha ompompi sikwazi ukuthi sishere nomunye akwazi ukuthola amanzi uma kuwukuthi aphuma ngaleso sikhathi, omunye athole esinye isigubhu, omunye athola esinye isigubhu. Uma kuwukuthi sisebenzisa imithombo like imifula, siyayivumela iy'lwane zihambe ziyongena kulewo mthombo leyo zingakwagqubhuzi amanzi, kuze azoba-clean amanzi, futhi iy'ngane zingadlaleli khona njengokubhukuda, kanjalo kanjalo.

Ipulazi malizovula indawo yokudla nokulala izivakashi, kumele babe nezingadi ezitshale imifino inhlobonhlobo, lixhumane-ke nabanye-ke abatshali basendaweni ukuze babanike okusha nabo babanikeze imali.

Uyabona nje, ukudla okufakwa eqhweni efrijini kusiza ekutheni akuboli, kufana noma, noma ukupheke kubekukuningi ukufake efrijini akuzukubola okokuqala, okwesibili usupheke ngama-ingredient okudla mhlampe kwesonto lonke, kodwa wena upheke ama-ingredient esonto osuku olulodwa, wapheka ukudla kwesonto lonke kodwa ngama-ingredient osuku olulodwa. Pheka kwaba kuningi konga lokho konga amafutha akho konge zonke iy'thako zakho nesikhathi.

Abalimi bengakwazi ukuthi bavumelane nokushintsha kwamaphethini omoya nesimo sezulu. Ngokusebenzisa nje amasu athile njengokukwenza izithiyo zomzimba, izithiyo zomzimba lezi zihlahlana esizitshala ukukaka iyitshalo zethu zikake iyitshalo lezo zihlahlana lezo, zihlezi zikhona zinciphise isivinini somoya. Bese senza uthango, uthango lapho ulifakele ukuthi uvikele iyitshalo emoyeni onamandla. Bese-ke ukuncibilikalisa, ukuncibikalisa usebenzisa i-mulch ephilayo ukuze unciphise ukuguguleka komhlabathi, ugcine nomswakamo.

Ingoba ezinye izinhlobo zey'tshalo zivame ukuthembela kuyo vele impova yomoya kunezinye, njengotshani nokolweni, i-oats, ummbila nawo ungesinye sey'bonelo sezitshalo esinempova yomoya esithembele kuyona.

Ukuheha intsha yendawo embhonini yezolimo kungabiza ukuthi wenze amasu ambalwa ahlakaniphileyo. Sebenzisa imikhakha yezokuxhumana enjengo-Instagram, lapho ku-Instagram yabelana ngezithombe namavidiyo abukekayo izinqubo zezolimo, agqamisa ukuhlukahluka kwemisebenzi yobuchwepheshe obusha. Lapho-ke bazokwazi ukuthi baheheke, usebenzise nezinye iyinkundla zokuxhumana ezinjengo-Facebook, o-Twitter njalo njalo.

Lokho kulula kakhulu-ke ukuthi mangabe kuthiwa kunohlelo lokuxhasa lezeyimali labalimi abasafufusa endaweni yangakithi, ngingangena yini? Impendulo yebo, ngoba vele nami ngingumlimi, ngingumlimi wamaveji, yeyinhlobonhlobo zamaveji ngitshalile vese ngiyakuthanda ukuthi ngithuthuke, ngikwenze kube ibhizinisi elikhulu likwazi ukwabelana ngisho naneyitolo ngamaveji ami, futhi ngifuya iyinkukhu. Iyinkukhu ngithanda ezamaqanda nezenyama, shuthi ama-boilers and .

Amapulazi angasebenzisa amasu endabuko nawe dijithali. Kowe dijithali angasebenzisa abo-social media, u-email marketing, influencer marketing, ukukhangisa ku inthanethi asebenzise izikhangiso ze-Google eziqondiswe, izikhangiso ze-Facebook, Instagram ukuze afinyelele kuwo wonke abangaba amakhasimende. Bese kuba okwendabuko, ungahamba imicimbi ubambe iqhaza noma singathe ama-festival ewayini, ema consethini noma imicimbi yesisa ukuze ubonise amawayini akho. Bese kuba ubambiswano, uhlanganyele namabhizinisi endawo njengeyindawo zokudlela, amahhotela noma izitolo zokudla ezihamba phambili ukuze ninikeze ama-promotion ahlanganwele.

Izinkomo ziyizilwane eyincelisayo eyifuywayo futhi ezingaphansi komndeni othile weyilwane. Ezinkomeni-ke kuneyinhlobo eyingaphezu kwe nkulungwane zezinkomo emhlabeni, ngayinye inezici zayo eyihlukene, izinzuzo zayo kanye nokusetshenziswa kwazo. Kushuthi-ke ngoba zihlukene kanjalo-ke iyibonelo zalezi zeyinhlobo zeyinkomo, khona izinkomo zenyama, khona izinkomo zobisi kuba khona-ke eyixubeke okubili-ke iyinkomo eziba ezobisi neze nyama ngokuhlukahlukana-ke kuhlukene.

Ezolimo zidlala indima enkulu emnothweni waseNingizimu Afrika, zifaka isandla cishe kumaphesenti angu-two point five ku-G DP yezwe. Nakuba leli phesenti lingase libonakale lilincane kodwa umthelela womkhakha wezolimo ubanzi kakhulu, unomthelela ophinda phindekayo emnothweni.

Ngaba nelukuluku lokuqala njengoba ngidabula endaweni engaziwa, amehlo ami ahlola indawo ukuze athole noma yini engavamile, kungaleso sikhathi-ke lapho ngayibona ngabona isitshalo ezingavamile esinomumo nesakhiwo esingajwayelekile. Ilukuluku lami lavuswa futhi, ngezwa isifiso esikhulu sokuphenya kabanzi, ngaba nenjabulo. Njengoba ngisondela esitshalweni, injabulo yami yakhula, ngabona ukuthi kwakungafani nanoma yisiphi isitshalo engangike ngahlangana naso ngaphambili.